Ditlhokwa tse di kwa godimo tsa data di ama batlhokatiro ka gonne go lekanyetsa phitlhelelo ya bona ya didirisiwa le tirelo tse di botlhokwa tsa mo inthaneteng tse di ka ba nayang maatla a go batla tiro le go tlhama ditiro.

Ke dirisa network ya Vodacom. Ke reka tshedimosetso ya kgwedi le kgwedi ka one hundered and fifty, e kgona go bapisiwa le dikgetho tse dingwe mme e nna fela malatsi a le lesome tlhano.

Ke ne ke rekile data ya tshedimosetso ya Vodacom, ke e dirisitse lobaka la malatsi a le lesome tlhano. Fa motho a batla go reka data o tshwanetse go lebelela gore a madi a tsona a farologana jang, o lebelele e e tlhwatlhwaetseng, o lebelele le gore ke ya nako e nngwe le nngwe le bofelo gore ke ya malatsi a le kae.

Nka itumelela data ya hundred gig. Ke yona e ka kgonang go nna lobaka la kgwedi. Nka rata gore e tsene ka letsatsi la mathomo la kgwedi.

Thekenoloji ya five G e ka fetola tsa go dirisa tshedimosetso ya mogala e dira gore go nne le lebelo le le bofefo, le go elela ka borethe, tiriso ya tshedimosetso e e oketsegileng le tiriso e ntšha e e tseneletseng ya tshedimosetso.

Fa o batla go tsenya data o tshwanetse go tobetsa khoutu ya tshedimosetso e be o tobetsa dinomoro tsa bobega dikgang. Fa o feditse o ka tsena ka mafaratlhatlha go tlhaeletsana le balosika le ditsala.

Fa data yaka e ka fela pele ga nako nka swaba mme nka netefatsa gore data ya ka e bolokegile ka go dirisa mekgwa ya go boloka tshedimosetso, go dirisa Wi-Fi fa e le teng le go ela tlhoko tiriso tsa tshedimosetso.

Fa ke le mabenkeleng ke reka mowa e be ke o fetola gore e be data. Ya thusa ka gonne go boloka madi ka gonne fa o reka data kwa mabenkeleng o patela madi a le mantsi e na le tshenyegelo, e duedisa madi a mangwe a koketso.

Fa ke na le data mo mogaleng mme tsala ya me a tlhoka gore ke mo romele data gore a kgone go romela kopo ya tiro ka email, nka mo romela ka go tobetsa star one three five hash. E be ke tlhopha tlhopho ya bo lesome, morago e be ke tlhopha tlhopho ya bone, morago e be ke tlhopha tlhopho ya bobedi, e be ke tsenya nomoro ya gagwe ya mogala wa letheka morago e be ke mo romela data.

Diphetogo tsa data ya mogala di ka ama badirisi ka gonne dithulaganyo tsa data tse di lekanyeditsweng di a rekega, mo la tse di sa lekanyediwang di ja madi a mantsi. Badirisi ba tla tshwanela ke go duela madi a mantsi.

Tiriso ya megala e botlhajana e siame go ka diriswa ke baithuti ka gonne e kgona go fetola tsela e baithuti ba ithutang, ka go tlamela ka phitlhelelo ya didiriswa tsa khumo ya thuto le motswedi thuso.

Thekenoloji e e tswelelang go tlhabologa jaaka AI e ama dithuto tsa ditheo tse di kgolwane ka go tokafatsa barutwana maitemogelo a botho ka bongwe ka bongwe, le go sekaseka tshedimosetso ya baithuti go dira gore maitemogelo a go ithuta ka bongwe a tshwane.

Dilo tse di tlhabolotsweng tsa thekenoloji tse dišwa tse ke di bonang di tsietsa ke thuto ka gonne didiriswa tsa mo inthaneteng le polatefomo tsa thuto di dira gore go ithuta go be bonolo. E nngwe ya dilo tse thekenoloji e di dirang gore di be bonolo ke botlhokwa ba boitekanelo ka gonne thekenoloji e tokafatsa go kalafi le tlhokomelo ya balwetse.